Ndicinga ukuba indlela abaphathwa ngayo abendi emizini yabo inefuthe elikhulu ekubeni bavuyelwe okanye bangavuyelwa ukuxhasa xa kukho umcimbi. Ukuba abendi bayahlonitshwa, bayathandwa, kwaye bayancediswa oko kubenza bazive bexatyisiwe kwaye bebalulekile emzini. Ngenxa yoko, xa kukho umcimbi baziva benoxanduva lokunceda kwaye bayavuyela ukuxhasa.

Oomalume nootatomncinci ndicela ukuba sikhumbule ukuba injongo ephambili yezithethe zelobola ayikokufumana imali eninzi okanye ukuzityebisa, koko kukwakha ubudlelwane phakathi kweentsapho ezimbini nokuhlonipha izithethe zethu. Ilobola luphawu lothando, intlonipho, kunye nokudibanisa iintsapho, hayi ithuba lokuxhamla ngemali. Masikhumbuleni ukuba simele sibe ngumzekelo kulutsha lwethu ngokugcina isidima sesithethe sethu. Size singajongi ezi ngxoxo zelobola njengendlela yokufumana inzuzo, koko sizibone njengendlela yokwakha ubuhlobo obuhlala ixesha elide phakathi kweentsapho.

Njengenkokheli yesiNtu ndingacebisa abahlali ukuba bahlale benxibelelana, besebenzisana, kwaye bahloniphe umthetho ukuze umhlaba wethu ukhuseleke. Kufuneka siqinisekise ukuba wonke umntu uyawazi amalungelo akhe kunye nemithetho yomhlaba kwaye sisebenzisane norhulumente xa kukho iingxaki.

Njengoko iidyunivesithi kumazwe aseYurophu zifundisa ngeelwimi zazo, oku kubalulekile ekukhuseleni inkcubeko kunye nolwimi lwabo. Ukuba eMzantsi Afrika singaba nedyunivesithi efundisa isiXhosa, oku kunganceda kakhulu ekuphuhliseni ulwimi lwethu, kugcine inkcubeko yethu iphila, kwaye kunike amathuba amanintsi kubafundi abathetha isiXhosa. Iya kunceda kakhulu ke ekwenzeni abantwana bazive beqaqambile ngolwimi lwabo kwaye kuphucule uphando kunye nophuhliso lwesiXhosa. Oku kuya kunceda uluntu lwethu ukuba lube nemfundo esemgangathweni ngolwimi abalaziyo kakuhle, kwaye lukhulise ukuzithemba kwabantu abathetha isiXhosa.

Xa upheka isigwampa okanye imifino kufuneka uqale uhlambe imifino kakuhle, emva koko uyayisika ibe ngamaqhekeza amancinci. Beka amanzi embizeni ufake ityuwa encinci, uze ufake imifino yakho. Yipheke ide ithambe, emva koko ungafaka ioyile encinci okanye ibhotolo ukuze inambitheke. Isigwampa sityiwa sishushu kwaye sinempilo ukuba senza umzimba ube namandla. Le ndlela ilula kwaye isetyenziswa kakhulu emakhaya xa kuphekwa ukutya kwesiNtu.

KwaXhosa ke iintsimbi ezinxitywa ngoomama zibalulekile kuba zibonisa isidima, ubume, kunye nendima yomfazi eluntwini. Umzekelo, iintsimbi zentamo zihlala zixelela ukuba umfazi utshatile kwaye zibonisa imbeko nentlonipho. Kwakhona ke iintsimbi zemilenze zihlala zisetyenziswa ngoomama abatshatileyo kwaye zibonisa ukuba ngumfazi okhululekileyo, okhathalelweyo noseluxolweni. Ezi zintsimbi zibalulekile ekugcineni amasiko nezithethe zesiXhosa kwaye zixelela uluntu ngobume bomntu ozinxibileyo.

Ukufuya nokulima kubalulekile kakhulu ebomini bomntu ohlala ezilalini. Ukufuya kusinika inyama, ubisi, kunye neenkomo ezisetyenziswa emcimbini. Ukulima kusinika ukutya okunjengombona, imifino, nezinye iziqhamo. Oku kunceda ekondleni usapho. Ezi zinto zimbini zikwanceda ekuphuculeni uqoqosho lwasekhaya kuba umntu angathengisa izilwanyana okanye iziqhamo afumane imali. Ngoko ke, ukufuya nokulima kubalulekile ekuphuhliseni impilo, uqoqosho, kunye nentlalontle yabantu basemaphandleni.